Sisabona abasebenzi basezifama besaxhatshazawa kwezinye indawo nto leyo ebangelwa kukuswela ulwazi ngamalungelo abo. Abanye abasebenzi abazi ukuba banamalungelo okusebenza kwimeko ezifanelekileyo loo nto ibenza babe nexhala lokuthetha xa bexhatshazwa.

Isityalo sikajongilanga sinceda ekufumaneni ioyile yokupheka, sinikela ngezityalo zokutya kwezilwanyana kwaye sihlobisa amagadi.

Umbona ungagcinwa ungaboli ixesha elide xa womiswe kakuhle. Ugcinwa endaweni eyomileyo, epholileyo nengenamoya kakuhle.

Ndiyavuyisana nolutsha olunomdla kwezolimo. Urhulumente uza kubanika uncedo ngokubonelela ngenkxasomali, izixhobo zokunkcenkceshela ezingasebenzisi manzi manintsi kunye noqeqesho malunga nendlela zokulima ezimelana nembalela ukuze ishishini labo liphile kwaye likhule.

Ukuqiniseka ukuba imfuyo iyagonywa kunceda ukukhusela kwizifo, kunciphisa ilahleko yeenkomo okanye iigusha kwaye kuphucula umgangatho wemveliso efana nobisi nenyama.

Ukhula ndiza kulisusa ngokoluhluthula ngesandla ndisebenzise izixhobo ezifana nomhlakulo okanye ndisebenzise amayeza okutshabalalisa ukhula yho.

Nangona imitshini yovuna ikhawulezisa umsebenzi, iyanciphisa amathuba emisebenzi kubantu abanintsi nto leyo ekhokhelela ukungabikho kwemisebenzi kwiilali.

Imvula exhaphakileyo yenza umhlaba ube manzi kwaye unatyiswe nto leyo enzima ukuhamba kuyo nokusebenzisa umtshini kwaye iyasonakalisa isivuno.

I-tuna yintlanzi edume ngokuba nenyama enempilo, ikwasiso nesityebi ngeprotheyini ne-omega three.

Ndiza kusebenzisa iitanki zamanzi kwaye ndifake impompo ukuze ndifumane amanzi angaphantsi komhlaba.

Ukugcina inyama isemkhenkceni kugcina ukutsha kwayo ixesha elide, kuthintela ukubola, kunciphisa inkukuma kwaye kuvumela ukuba ithengwe ngobuninzi kugcinwe imali.

Kufuneka ube neenkomo zobisi ezifana neHolstein okanye iiJersey ezivelisa ubisi olunintsi oluphezulu ngomgangatho.

Kubalulekile ukuze ukhethe ixesha elifanelekileyo lokuhlwayela uvelise isivuno esiphezulu kwaye uphephe ilahleko ngenxa yemozulu engalunganga.

Le ngxelo ayinyaniseki. Umlimi usebenzisa i-AI ukuze aphucule ukusebenza kwefama afumane izigqibo ezichanileyo, agcine ixesha nemali.

Ndiva ndidiniwe kuba umzimba uphatha nzima kodwa ndiyazingca ngomsebenzi wam kuba ndiyinxalenye yokukhulisa ukutya.

Uguquguquko lwemozulu lunciphisa imveliso yezolimo, lwenze abaninzi baphulukane nemisebenzi kumafama. Ngaloo ndlela linyusa intswelongqesho eMzantsi Afrika.

Njengomlimi omtsha onevuno elikhulu lo mbona oneziko ezinkulu ndingawusebenzisa ngeendlela ezinintsi. Umzekelo, ukuthengisa evenkileni okanye kwimarika, ndingawuthengisa ngexabiso elingcono ngenxa yomgangatho ophezulu, nto leyo enokundizuzisa ngokwezemali. Omunye umzekelo, ukwenza imveliso ezixhasayo ndingawuguqula ube yiflawa, iipopkhoni okanye amayeza emfuyo ukuze ndifumane ingeniso eyongezelelweyo.

Zixhasa abalimi ukuba baqalise okanye bandise nto leyo edala imisebenzi efana nezisebenzi zefama nabathuthi.

Ukunqongophala kwamanzi kubangela ubunzima bokulima, oku kukhokhela ekulahlekweni kwezityalo nezilwanyana nto leyo edala ubhubha, ukungondleki nokufa kwabafama nabantu abantsundu.

Imeko yomhlaba ifanele ukuba nenkcitho efanelekileyo. ukungcola okuphantsi kunye nokungqubana okuncinci ukuze izityalo zikhule, zomelele kwaye zivelise isivuno esiphezulu nesisemgangathweni wokuthengiseka.

Inkqubo yokwenza umqwayito ihlala ilandela amanyathelo aliqela. Owokuqala, ukukhetha inyama, okwesibini ukusika, okwesithathu ukuxutywa kwezinye izinto. Umzekelo, inyama ixutywa ngentyona ityuwa neswekile, okwesine ukumisa nokomisa, okwesihlanu ukugcina.

Ukuba imozulu inemvula eneleyo kunye nobushushu obufanelekileyo ehlotyeni umbona unokulima kakuhle kodwa ukungazinzi kwemvula okanye ubushushu obuphezulu kunophazamisa ukukhula.

Imifino efana nerhanisi, ikhaphetshu, ispinashi nebrokholi ilungele imozulu yasekwindla kuba iyabanda kwaye ifuna ilanga elingekho kakhulu.

Ukwabiwa komhlaba kunokunceda ukulungisa ukungalingani kweembali. Kunciphise ubuhlwempu kwaye kuvelise imisebenzi, kodwa kufuna uqeqesho, izixhobo, nenkxaso ukuze abafama abatsha baphumelele kwaye kungaphazamiseki imveliso yezolimo.

Ukulima kungavelisa ukutya okusendlini kuncede kusapho kungathengi kakhulu kwaye kuthengiswe oku kugqithisileyo ukuze kufumaneke ingeniso. Oku kunciphisa intlupheko.